Dumelang bahaisane. Ke kopa ho bua ka monyetla o motle. Ke utlwile ho na le batho ba seng ba qala ho lema dijalo hodima di-flat tsa bona. Mme ke nahana hore ke mohopolo o motle haholo. Re ka etsa se tshwanang mona moo re dulang teng. Sena se ka re fa dijo tse ntjha, ra fokotsa ditshenyehelo hape re sebetsa mmoho re le setjhaba. Ra ba ra kgona ho boloka tjhelete e re e sebedisang mabenkeleng a dijo. Ha fela re ka kopana, re buisane hore re ka qala jwang. Re ka etsa phapang e kgolo. Ke a leboha.

Ke nahana lebaka leo dibaka tse fapaneng di tsebahala ka ditholwana tse itseng, ke maemo a ke ke maemo a tokoloho. Jwalo ka mobu, boemo ba lehodimo le pula. Mohlala, sebaka se nang le pula e ngata le mobu o mongobo, se ka hola ditholwana tse kang dipanana kapa ditapole. Hape tse ding di ka ba le maemo a matle bakeng sa ditholwana tse kang morara, kapa dikenyana. Maemo ana a tikoloho a ama haholo boleng bo bongata ba ditholwana tse jalwang. Ka hona dibaka di fapana ka tlhahiso ho ya ka hore ke eng e hodisang hantle moo.

Ke a le leboha, ka ho nka nako ho bua le nna. Ke batla ho tseba ka mekgwa eo le neng le phekola ka yona mehleng e fetileng. Leka dijalo tse neng di sebediswa ho fodisang. Kajeno batho ba bangata ba itshetlehile ka meriana ya dipetlele. Empa ke a tseba hore tsebo eo ya setso, e ntse le bohlokwa. Ha ke ka ithuta ka dijalo tseo, nka di sebedisa ho thusa ba bang ka tsela e bolokehileng. Kapa ka boloka tsebo eo hore e seke ya nyamela. Ekaba ba molemo ho phekolo ya mafu a bobebe, kapa ho matlafatsa mmele. Ke leboha tsebo eo le kang arolelang yona.

Ke ka mo eletsa hore a qale ka ho sheba mananeo a mmuso, a tshehetso ya temo. A kang di-grant kapa dithuso tsa masimo. A ka ya Lefapheng la Temo kapa ho LED ofising ya masepala, ho fumana tlhahisoleseding. Hape a ka buisana le dikoporasi tsa temo kapa banka tse fang balemi ka bonyenyane kadimo ka maemo a bonolo.

Ke a le dumedisa. Ke letsetsa ho tswa ofising ya temo. Re le sehlopha sa mmuso se thusang balemi. Re kgethile polasi ya hao, hore re tle re o thuse ka mathata a bakwang ke phetoho ya maemo a lehodimo. Re tla o eletsa ka ho lema ka tsela e mamellang komello. Ho sebedisa metsi ka bohlale, le ho kgetha dijalo tse mamellang boemo bo fetohang. Hape re tla o thusa ka diphutheho.

Ke leboha hore le tlisitse bothata bona ho nna. Ke utlwisisa hore ho se lefuwe hantle ho baka mathata a mangata maphelong a lona. Ke kopa hore re dule fatshe re bue ka bothata bona, ka botshepehi. h Ha re ka buisana ka moo re ka thusanang ka teng. Mohlomong re ka etsa moralo wa hore le fumane moputso o loketseng, o loketseng letlotlo mosebetsing. Ke tla hlahloba ditjeho tsa polasi, le ho buisana le ba amehang ho bona hore na re ka se re ka se ntlafatse maemo jwang. Ke boikarabelo ba ka ho netefatsa hore le sebetse a tlasa maemo a lokileng. Ke a leboha.

Eya ke ka bua ka dimela tse sa tse sa rateng metsi a mangata. Haholo ha re tobane le phetoho ya maemo a lehodimo. A bo, ho na le dimela tse mamellang komello. Tse kang mabele, lehapu le le tamati ya . Hape ho na le dimela tse kang moringa le alose, tseo ka bobedi di holang hantle le kametsi a fokolang. Dimela tsena di molemo hobane di boloka metsi ebile di ka re thusa ho fumana dijo esita le nakong ya komello. Ha o ka lema tsona, o ka ba le phepelo e tsitsitseng esita le haeba pula e le nyane.

Eya ke nnete, hore dilemong tsena re bona lehlwa le lengata ho feta pele. Mme sena se ama maphelo a batho ba dipolasing haholo. Lehlwa le fetelletseng, le ka senya dijalo le diphoofolo. Hobane ho bata haholo ho fihla moo dijalo di seng di sa hole. Diphoofolo di kula kapa di shwa. Hape batho ba sebetsang dipolasing ba sokola hobane ba tlameha ho sebetsa maemong a batang haholo. Ba kula, kapa ba sitwa ho fihla mosebetsing. Lehlwa le ka boela senya ditsela le ho sitisa phano ya thepa. Sena se bontsha ka moo phetoho ya maemo a lehodimo e seng e ama temo le bophelo ba balemi.

Batho ba reka ditholwana tse makolokoting ha ngata ha ba batla ho lokisa dijo ka pele. Kapa ho ditholwana tse maemong a matle, di sa fumanehe nakong eo. Ditholwana tse makolokoting di na le bophelo bo bolelele, e leng se etsang hore ho be bobebe ho di boloka ntlong ntle le ho tshwenyeha hore di tla senyeha. A mang mang a mabaka a etsang batho ba reke ditholwana tse makolokoting ke ha ba batla ho lokisa desert bakeng sa baeti. Kapa ba batla ho di kopanya le yoghurt.

Sena se kgoneha ka lebaka la temo ya kgwebo. Moo balemi ba temo ba lemang meroho ka bongata, ho e rekisetsa mabenkele le mebaraka. Meroho e mengata e lengwa ka mekgwa ya heso jwalejwale. Ho kenyelletsa nosetso ya motlakase, metjhini ya ho jala le ho kotula. Le tshireletso ya dimela ka di-pesticide. Balemi bana ba bangata ba sebetsa le dikoporasi kapa dihwai tse kgolo tse nang le bokgoni ba ho fana ka meroho ka dinako tsohle tsa selemo. Ha ho le jwalo, meroho e meng e boloka ka sehatsetsing pele e romelwa mabenkeleng. Ho netefatsa hore bareki ba fumana meroho e fresh letsatsi le letsatsi. Temo ya kgwebo ke karolo ya bohlokwa moruong ya moruo wa naha. Hobane e fa batho mesebetsi ebile e kgona ho thusa ka phepelo ya dijo ka nako tsohle.

Ha ke le sehwai, ke latela mekgwa e nepahetseng le e dumeletsweng ya ho hlaba diphoofolo. Pele ho tsohle, ke etsa bonnete ba hore phoofolo e thotse, e phomotse, ebile ha e tshabe. Re sebedisa mokgwa wa setso moo re hlabang ka thipa e bohale, e hlwekileng. Ka tsela e potlakileng le e sa utlwiswa bohloko. Sena se etswa ka tlhompho hobane diphoofolo ke mohlodi wa dijo bakeng sa rona. Ka mora ho hlaba, re hlwekisa mmele wa phoofolo ka metsi a hlwekileng. Ra ntsha dikarolo tse sa jeweng, ra a arola nama mme ra e boloka ka sehatsetsing kapa ra e rekisa. Ho na le ba isang difemeng hore e sebediswe ho etsa dihlahiswa tse kang di-sausage, di-voroso kapa palony. Ho latela mekgwa ena ho netefatsa hore nama e bolokehile, e hlwekile mme e loketse ho jewa ke batho ba bangata. Ho hlaba ka mokgwa o sa dumellwang jwalo ka ho thunya phoofolo ha ho amoheleha ka molao hobane.